Inkampani kufanele ibakhiphe ngokuba wonke umuntu kufanele aphephe kwi-COVID-19. Kungakho inkampani kumele ikhiphe abasebenzi abangafuni ukuthatha ibooster ukuze abanye abantu bavikeleke kule COVID-19.

Ngingaxhumana nabazali noma abanakekeli bengane ngokuba ngibheke kwimoto izinto zengane ukuba ngabe ingane igama layo lingubani wakwabani, ukuze ngizokhona ukuxhumana nabazali noma abanakekeli bengane.

Ukuba abantu bazi ukuthi i-HIV and AIDS yisifo esibalulekile kakhulu, futhi besingabantu akumelanga sihlekane ngaso, noma sigxekane ngaso.

Amanye amazwi okunciphisa ubungozi obuhambisana nokucisha umlilo, ungasebenzisa inhlabathi noma amanzi.

Yebo, kukhona ukucwashiswa okwanele mayelana nokuthathwa kwe-booster kanye nemiphumela yayo, ukuba uzoba nomkhuhlane noma uphathwe ekhanda noma uzizwe ngathi uphelelwa amandla.

Isicishamlilo singazizwa siphatheke kabi kakhulu uma sibhekene nempumelela engokwezwelo ngoba kubuhlungu ukuba uzame ukusiza kufane nokuthi awuzange usize nhlobo uma imiphumela yakhona imibi kakhulu ukuthi sekutholakala ukuthi khona umuntu osendlule emhlabeni kuleso sigameko.

Ukuba baphethe konke okufanele okufana namabhandishi, amandekshini, kanye nemithi yokulapha.

Ukuba uhulumeni kufanele athumele akhipha abantu bezempilo ukuba ungenelele umuzi nomuzi, umuzi nomuzi kanye uhlole abantu abakhubazekile ngokuhamba, ubasize ukuba bagome.

Ama-ejensi e-EMS, ayaphuthuma ngokushesha esigamekweni sokushayiseka kwezimoto ukuba asize abantu abalimele noma iziguli, futhi iza ne-ambulensi ukuze isize abantu ngokushesha.

Yebo, abantu kufanele bagqoke imaski ezithuthweni zomphakathi, ngoba basuke bebabaningi okungadaleleka ukuba batheleleke nge-COVID-19.

Ukuba abantu kumele bagome kwezocansi, futhi basebenzise ijazi likamkhwenyana uma benza ucansi, futhi uma sebezithola ukuba benegciwane le-HIV and AIDS, ukuba baphuze amapilisi abanikezwe wona emtholampilo.

Abantu abangaboni babhekene nobunzima obukhulu ngoba usuke engaboni ukuba usithathe kuphi lesi sifo esimphethe. Into okumele bayicikelele kakhulu ukuba bayiswe emtholampilo, babanikeze imithi engabalapha.

Kwakukubi kakhulu ngoba ubengazazi ukuba uphethwe yini, eshiselwa, ekhohlelwa igazi.

Umehluko okhona ezimfundeni nosizo lokuqala phakathi kwezikolo ukuba ezikolweni izingane ziyafundiswa ngokubaluleka kokudla kahle ukuze impilo yakho ingahlushwa yizifo ezahlukahlukene zokungadli ukudla okunemifino.

Izinzuzo zokusebenzisa imithi yesintu yomkhuhlane ukuba ungalapheka ungabi nomkhuhlane.

Abasebenzi besibhedlela kubonakala ngathi abawenzi umsebenzi wabo, futhi iziguli zona zicindezeleka ngokuthi singagcine sezilahlekelwa izimpilo zazo.

UThabo kufanele aye emtholampilo ayohlola ukuthi, ngabe yi-COVID-19 noma umkhuhlane nje.

Kubalulekile ukuqala umshanguze ngokushesha ukuze igciwane lingabhebhetheki kakhulu emzimbeni wakho.

Ukudla okunempilo okufana nemifino.

Isiguli singazizwa kabuhlungu, futhi senginalo ithemba lokuba sizolashwa.

Ukuba ngisheshe ngibize abantu abalaphayo ukuthi basize ingane ngokushesha.

Iy'fundo ezatholwa ukuthi kumele sisebenze ngokuzikhandla, futhi siqinisekise ukuthi wonke umuntu usizo uyaluthola ngendlela efanele.

Ezinye izindlela izifo ababhekana nazo njengamadoda.

Ukuba bazixhumanise nokufunda iy'nqwadi noma bacale ukwenza izingadi emajaridini wabo ukuze isizungu sikwazi ukuphela.

Izingadi zesikolo zingasiza kanjani ekuthuthusekeni ukondleka kwezingane? Izingadi ziyasiza kakhulu ekondleni izingane ngoba le mifino abayivunayo ezingadini, ibasiza ukuba bakhone ukuba bayidle le mifino.

Izifo abantu abajwayele ukuzelapha ngemithi yesintu, ngazi ukuthi umkhuhlane.